Indlela izikole ezingafundisa ngayo abafundi mayelana nokubaluleka kokudla okunomsoco ukuthi baveze izikhangiso lapho umuntu edla khona, ukudla okunomsoco esephumelela eba nomzimba omuhle lapho ewuveza. Omunye hlampe ngilinganise, wabafundi ephumelela kwizifundo zakhe ngenxa yokuthi ubesebenzisa ukudla okunomsoco, kufanele bafundiswe abafundi ukuthi ukudla okunomsoco kuyasiza kakhulu ukuthi ingqondo yakho ihlezi isebenza ngokufanele. Nenhliziyo ukushaya kwakho imithambo yenhliziyo ivuleleka kangakanani if udla ukudla okunomsoco, nokuzivocavoca kuyasiza kakhulu ekuthenini.

Umsebenzi wokuzilibazisa ngicabanga ukuthi iwona ongenisa imali kakhulu kunomsebenzi wokuthi uyosebenza kamlungu ngesikhathi esigunyaziwe. Ngoba umsebenzi wena wokuzilibazisa uzihlelela wena isikhathi ukuthi ufuna ukuqala ngasikhathi sini ubese ugcine ngasikhathi sini. Wuwe futhi ohlelayo ukuthi endaweni yangakini yini edingekayo ukuthi mhlampe uma udayisa ukuthi ungadayisani, amakhasimende akho yini ayidingayo ezosheshe idayiseke. Inzuzo-ke uyenza kakhulu ngokuthi uqale wenze i-research uthole ukuthi abantu bendawo badingani, ngaleyo ndlela uthola imali nsuku zonke okungafani nokuthi uma usebenza isikhathi esigunyaziwe uthola .

Ukuzibandakanya kwezemidlalo kuyayisiza ingqondo nomzimba nomphefumulo wakho ukwazi ukuthi uyingxenye yethimu. Uthola nabangani, uthola ukwesekwa. Ikakhulukazi ngilinganise kunobhutshuzwayo ngesikhathi ugijima enkundleni uzwa abantu bekujabulela, lokho kuzizwa ukukhuthaza umuzwa wempumelelo. Nangale sikhathi lapho sewushayele igoli abantu bekubungaza bekuncoma uthola ukujatshulelwa nasemphakathini. Uzizwa-ke ukhululekile nangaphakathi unokujabula ukuzibandakanya kwi-sport kuyajabula nomqondo kuyawuphumuza kuyawukhuthaza ukuthi uqhubeke.

Imiphakathi kubalulekile kakhulu ukuthi ibambe iqhaza ekufundiseni isizukulwane lesi esincane mayelana nemidlalo eyidlalwa kuqala. Kubalulekile ibakhuthaze ekutheni bazi ukuthi ikhuthaza ukuphila ukushaya kwenhliziyo ofunakalayo emzimbeni. Ikhuthaza ukuzwana nemphakathi nabomakhelwane ngoba imidlalo yamanje, utholukuthi udlala ukendlini ugcine ungasabazi omakhelwane. Loko kuyingozi noma sowuhamba edolobheni awukutholi ukuvikeleka ngoba umakhelwane wakho ugcine ungasamazi. Kanti ukudlala leya mdlalo yakuqala, ugcina udlala nabo omakhelwane okwakha ubudlelwane obuhle nabomakhelwane abakhona owakhelene nabo endaweni.

Ukuba ubuhlungu kakhulu lapho ushintsha umsebenzi wokuzilibazisa ube iholo, ikakhulukazi uma kade sewujwayele ukusebenza kaMlungu uthola imali ngenyanga noma ngesonto. So, kuba buhlungu kakhulu. Indlela koda yokuthi uqhubeke ukuthi wena uphokophele phambili uzame ngezinye izindlela ukukhuphula umsebenzi wakho wokuzilibazisa uwufake nasezinkundleni zokuxhumana. Ushintshe nendlela obewenza ngayo nendlela obudayisa ngayo uthole nabantu abazokusiza nabazokululeka ukuze wenze inzuzo edingekayo nenkulu ebalulekile ezokusiza wena.

Esikhathini samanje yonke into isebenza ngethekhnoloji ukudweba izithombe, abantu bayakuthanda ukuthi udweba isithombe sakhe, usebenzise ipeni elijwayelekile nephepha. Loko umuntu uzizwa ebalulekile kakhulu ukuthi ukwazile ukudweba isithombe sakhe kunjengoba sinjalo, nangale sikhathi uhamba edolobheni ugezile, ugqokile izingubo zakho zikanokusho bakuthatha isithombe sakho uhamba endaweni enhle ebalulekile kakhulu, kuye kukujabulise ngale sikhathi ekutshengisa umuntu ukuthi usukuthathe isithombe ngemali ethize. Loko kuyoyenza inzuzo enkulu kakhulu ngoba akukho la ogqilazeka khona ukuthi uyasebenza usuke wenza into oyithandayo.